Ke tlilo ema ke botse hore na bothata keng ho etsahala eng.

Ditefiso tsa dipalangwang le tsona di tlameha ho nyoloha ha mafura a nyoloha. Hobane ha mafura a nyoloha le tjhelete e ya nyoloha. Ke ka hoo dipalangwang le tsona di tlameha ho nyoloha hore ba kgone ho ba le tjhelete ya ho reka .

Ke tla hira koloi ho e mong wa baahisane ba moo ke dulang teng. O tla re kadima khumbi ya hae e leng tekisi. Re tla mo patala five hundred feela. Re tlo tsamaya re le bohle ba lelapa. Re tlo tsamaya Labohlano, kgutle le ka Sontaha.

Ntwa ena e tlo qetella e nkile maphelo a batho, hobane batho ba se ba rata le ho lwana le ka dithunya le tse ding tse ngata.

Dumela, ke ne nka rata ho tseba hantle hore difofane ha di tsamaye ka nako jwang? Hobane ke tlameha ho ya moo ke batlang ho ya teng. Ke fihle le ka nako, ke tlo kgona ho thola mosebetsi ona o tlo fetolang bophelo ba ka.

Dumela, ke tlilo fihla ka latenyana kajeko hobane ditekesi di strikile mona. Ha ke na transport ya ho tla mosebetsing, empa ke tla etsa lethuba le leng la hore ke kgone ho fihla mosebetsing ka nako.

Dumela, ke ne ke ka rata ho le tsebisa ka hore ke fumane batho ba ntse ba utswa tse ba utswa diporo tsa terene hanyane hanyane. Ke ne ke ka rata ha le ka tla le tlo itholla bona batho bano, hobane ba etsa sena bosiu ha batho ba robetse.

Dumela, ke ne nka rata ho le tsebisa hore beseng ha hona ditulo ebile motho a ka se eme ka beseng a tsamaya tsela e telele. Ho na le batho ba bo ntate, le bo nkgono le bo mme ba ka se eme tsela yo yotlhe.

Ke nahana ke ka hobane Soweto ke moo ho holetseng bo Nelson Mandela bo Hector Peterson. Ke moo re ileng ra thola democracy teng. Ke moo re ileng ra setjhaba sa bophelo ba batho ba batsho ba fetoha.

Bakganni ba ba hloka mamello tseleng hore ba kgone ho tsamaya tsela tse ntle. Ba se ke ba thola di-accident-e le hore ba thuse setjhaba hore ba ye moo ba batlang ho ya teng. Bakganni ba ditekesi ba atisa ho tshwara dibetsa tsa di le tse le ba bang ba di-transport.

Ke nahana sena se bakwa ke hore di-ambulance di nka nako ho fihla moo motho a kulang teng. Sena se ka thibellwa ka hore di-ambulance di fihle ka nako o le ka potlako, ho be le di-driver-a tse ngata.

Ee, ke bona eka bahlaodi ba na le thahasello ya ho etela makeishene a rona, hobane makeishene a rona a na le ntho tse ntle, tse bontshang ntho tse entseng kgale mona Afrika Borwa.

Ho ne ho le monate ebile abuti o ne a kganna ka lebelo le tlwaelehileng, o ne a kganna ha monate. Re phephile tseleng re ile ra reka di-chips le nama ya hlooho. Re ile ra ema garage, a re tshela petrol-o reka dijo.

Dumela, ke ne nka rata ho botsa hore ha le a bona koloi ya ka mona? Hobane ke siile mona ha ke ne ke kena mona dikantorong.

Bophelo ba ka bo bile bonolo hobane di-Bolt di kgona ho lata ntlong gate-ing ya heno. Di o siye moo o batlang ho ya teng. Ebile ha di nke nako di ya potlaka.

Dumela, ke na le tletlebo ka batsamaisi ba dibese tsa lona. Hobane batho bana ba tsamaile bosiu kaofela tseleng, ho sa emiwe. Batho ba sa kgone ho ja le batho, ba sa kgone le ho ya ntlwaneng.

Palangwang tsa lekeisheneng di kgona ho palamisa batho bohle. Ee, re na le ditekisi tseo di nkang batho bao di ba isang mesebetsing le di kae kae. Ho na le di-Bolt hape.

Ditefiso tsa makoloi ha o ya toropong di lokile. Hobane ba kgona ho fasella dintho tseo tse boima haholo di kgone ho dula hantle koloing.

Ee, nkile wa hlahella motho a mpuisa, nna le mokgotsi wa ka re le toropong. A bua le rona ha monate empa ka morao nakonyana e itse ha ke sheba founu ya ka ka pokothong ke thotse e siyo ke ipotsa hore motho enwa o entse jwang.